Dumela, ke kopa ho buisana le motho ya ka nthusang ka taba ya data eo ke sa e utlwisising hantle. Ke rekile data ya mashome a mararo hora e kabang e fitileng empa ha jwale, e se e fedile ebile ha ke e sebedise ka matla ho e ka felang ka potlako ha kalo. Ke batla ho utlwa hore na ho etsahetseng, ebile ke batla le hore ke lefellwe morao, hobane ke bona ke jewe tjhelete ya data e ke sa e sebedisang.

Taba ha se hore re batla data ya mahala, re batla data e nang le toka, e tsamaisanang le maemo a bophelo. Hobane ho phela mehleng ena ntle le data, ke jwalo ka ho phela ntle le lentswe, seo re ka di etsang hore re tsebe ho boloka data. Ke ho kwala data ha re sa e sebedise, ke ho sebedisa Wi-Fi moo ho kgonahalang le ho update-a di-application.

Ke tima background data ho di-application tse sa hlokahaleng, ke tima auto download ho WhatsApp eo e download-ang dinepe, di-video le mmino. Ke boele ke sa sebedise data haholo ka ntho tse hlokang data e ngata. Ha ke sa sebedise data, ke itima ka botlalo, ke e set-ela di-App tsohle hore di se ke tsa update-a ka mobile data, di sebedise Wi-Fi fela.

Di-data bundle tse nepahetseng ke tsa konteraka hobane, o patala ha nngwe ka kgwedi, mme o fumana data e tla kgonang ho qhoba kgwedi ka botlalo, mme ha e le di-data tseo di rekang dishopong, di fela ka pelenyana, di sebedisa le tjhelete e ngata.

Morao tjena nako ha ntse di ya pele, ho bonahala eka ho tla ba thata hore, kgwedi le kgwedi data e kgone ho ba teng. Jwale se ka etsahalang hore kgwedi le kgwedi data motho a kgone ho ba le yona ke ho reka ya kontraka e o e rekang ha nngwe fela kgweding, mme ba nto fa data e tla kgona ho tshwara kgwedi kaofela o se ke wa sokola.

Dumela hle, ke kopa ho buisana le motho ya tla nthusang ka taba ya data. Ke fumane molaetsa hore data ya ka e tlo fela bosiu bona, empa e ya ntshosa hobane ha ke so e sebedise. Ke ntse ke na le data e ngata e setseng, empa ke bona le SMS ya hore e tlo fela. Ke kopa le nthuse hore le kgone ho nyolosa nako e tlo fela ka yona, ke tsebe ho e sebedisa e se ka be se tsamaela mahala.

Mmuso ntho e ka etsang ho thusa setjhaba ka taba ena ya data e turang haholo, ke hore ba kenye di-Wi-Fi meahong ya setjhaba hore batho le barutwana ha ba hloka ho sebedisa data ba ye meahong eo, mme ba connect-e ka Wi-Fi ba tsebe ho sebedisa data.

Monyetla e ke o bonang, ke hore ke bule lebenkele le rekisang data hobane batho ba bangata ba hlokang data mo ke dulang teng. Jwale ha ho sena moo ho rekiswang data, ho monyetla e be nna a e rekisang. Ke tsebe ho bula kgwebo.

Ke tlo mo hlalosetsa hore ho bapaleng ha hae ha phone, ho qetile data mme o tla ke a phomole hanyane ka ho bapala ka phone hobane o qeta data.

Ke tlo ba bontsha data e ba mphileng yona ke nto e kenya ba ntse ba nshebile, ba tsebe ho bona hore ha e kene, ke ba hlalosetse hore ba lokela hore ba mphe data e ngwe hape e tla kgona ho kena. Ke kenye pela bona, ba nshebile e tsebe ho kena ke bone le nna hore e kene pela bona.

Ke tlo kena ho WhatsApp, ke bue le metswalle le ba leloko. Ke kene ho Youtube ke shebelle di-movie le di-video, ke shebelle le ditaba ke utlwisise hore ho etsahalang ka tsa naha tsa kajeno.

Dumela hle, taba e mpe ke ena data e se e fela ka lebelo le sa tlwaelehang, le ha ke sa shebelle di-video, le ha ke tima data, le ha ke e boloka ka hloko e ntse e fela ka potlako e kareng ke metsi a phallang. Ebile le jwale ke rekile data ya diranta tse mashome a mabedi, ha ya nka le letsatsi ya be e se fedile.